Ndikhetha uTeko Modise endaweni kaMorena.

Manchester United, ngokuba inemibala ekhanyayo kwaye etsala enomtsalane kakhulu.

Ukhona umdlalo we-netball, siye simbukele nosapho lwam.

Ewe, ndinganawo umdla wokudlala ibhola ekhatywayo ngoba ingandenza loo nto ukuba ndibe semandleni, kwaye izawundivimba okokuba ndibe kwizinto bekufanele uba andikho kuzo.

Ndingakhetha uSiya Kolisi angene endaweni kaMapimpi.

Lime ngxi, ngokuba abantu abasenamtsalane kakhulu ngakuyo, kwaye akukho bantu bamnyama kakhulu ababandakanywayo.

Umthetho wokuba nokuba ibhola ifike nomdlali omnye, ngakiipali abadlali abachaseneyo naloo team izobe iqhuba ibhola, mabavunyelwe ukuba igowuli lingenile, lamkeleke.

Ewe, kukubukela umabonakude, ngakumbi imidlalo imidlalo kamabonakude.

Andinakumvumela ngoba angonzakala, kwaye ekonzakaleni kwakhe akanakube aphinde afane nakuqala.

Iyakhula ngoba abadlali abakwiqela, abakwiqela lebhola ekhatywayo loMzantsi Afrika ngabadlali abasebancinci, kwaye basenza umdla. Yiyo loo nto iqela loMzantsi Afrika lizosoloko linabalandeli.

Ewe, ziba khona, kwaye izinto ezinjengemidlalo ehlala ikhona ngeeholide, kwaye nemiculo eye ibe khona yiyo eyenza okokuba abantu babe nexesha elimnandi.

Lo mthetho ngowokuba ixesha ekuqalwa ngalo, nalapho liphela khona, lincinane kakhulu. Kungongezwa ixesha lokuthi abadlali baphinde baqhubekeke badlale.

Ndingathanda ukwenza iikhonsathi ngeeholide, nto nje uye ufune imali eninzi ngoba izixhobo ezisetyenziswayo ziyabiza kakhulu.

Ewe, ndandikhe ndathabatha inkxaxheba ekunyukeni intaba ngoba ndandizilolonga, kwaye ndandifuna uhlala ndigcine isiqu somzimba wam. Ukudayiva emanzini ndandikhe ndakuzama nako, kuba yayiyeyona nto yayindonwabisayo xa ndisemanzini ndidada.

Okokuqala, kukuba wenze umsebenzi owunikiweyo ngutitshala. Loo nto ibonakalisa intlonipho nokulandelela umyalelo owunikiweyo, wandule ukufunda. Kubalulekile ukuthi wenze ithayimu theyibhuli, apho iza kuxelela khona ixesha lokufunda nexesha lokwenza imisebenzi yakho yasendlini neyasesikolweni.

Ndingamnceda kakhulu umhlobo wam. Ndingamncedisa ekuqokeleleni abantwana abanomdla wokudlala ibhola ekhatywayo.

Ewe, ikhona. Besiye kwitheko lasenkonzweni, apho sesonwaba khona. Kuye kuculwe, kufundiswane, sabelane ngamabali amnandi nangasonwabisiyo. Kuye kubekho nezisombululo zokuba kuloo nto ingakhange ikonwabise wenza njani.

Ndingongeza. Ndingongeza abantwana abasebatsha, abaselula nabasenamandla okubaleka, ngokuba abantwana abaselula ngabona banesantya esiphezulu sokubaleka, kwaye ngabona bantwana abasesemdleni wokuba bangadlala kakuhle.